E, e nga maanḓa. Uu ambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku tshimbilelana na nḓila ine a ḓi fara ngayo ngauri muthu wa mufumakadzi ane a ambara zwiambaro zwavhuḓi zwo linganelaho muvhilini, nahone zwo teaho uri a tshimbile ngazwo vhathuni, kana a tshia zwimimani, kana a tshia kerekeni zwi sumbedza nga nḓila i ne a vha ngayo a tshila ngayo na mikhwa yawe. Ha ḓi dovha ha vha na vhaṅwe vhane a vha vha tshi ambara vha ambara zwiambaro zwi ne zwa sia muvhili nnḓa zwi ḓi dovha hafhu zwa sumbedza kutshilele kwa muthu uyo wa mufumakadzi uri ndi muthu ane a funa vhutshilo vhufhio.

Zwi ḓi tou bva kha uri uyu muthu u vha a khou ṱoḓa u ita mutshato mungafhani nahone lwa lushaka lufhio lwa mutshato. Fhedziha muthu a tshi ṱoḓa u ita mutshato u tea u vha o vhea masheleni a thomaho kha fifty thousand u ya kha two hundred thousand, zwo ya ngauri u khou ṱoḓa u ita mutshato wa hani nahone u ne wa ḓo vha u na vhathu vha ngana na zwiḽiwa zwa hani. Ndi zwone zwine zwa amba uri muthu u tea u vhea vhugai a tshi ṱoḓa u ita mutshato honoyo.

Zwine zwa nga thusesa nga maanḓa ndi u vha muthu ane u a bika zwiḽiwa zwine zwa takalelisiwa nga vhathu vha vhupo honovho vhune bindu ḽa u vha hone tshiṅwe hafhu wa dovha hafhu wa vha na vhudavhidzani havhuḓi na vhashumi vha u na vhathu vhane vha ḓa vha tshi renga hanefho wa vha fara zwavhuḓi wa vha bikela na zwiḽiwa zwine zwa ḓifha. Ndi vhona ungari hezwo zwi fhaṱa vhushaka kana matshilisano a vhuḓi na vhathu vhane vha ḓa vha tshi renga kha bindu ḽau ro sedza kha sia ḽa zwiḽiwa, u a ita na uri fhethu ha u hu dzule ho kunakisea zwavhuḓi nahone na mitengo i tshi farea zwavhuḓi vhukuma.

Zwina vhundeme vhukuma u fha ṅwana dzina musi a tshi bebiwa ngori ndi yone i ne ya vha i mpho ine ya vha i tshi khou bva kha vhabebi vhawe ine ya vha yo ṱumanywa na mvelele dzawe kana hune ya ḓo ita uri ṅwana ene muṋe a ḓi ḓivhe uri u pfi nnyi nahone u bva gai, dzina ḽawe ḽi amba mini na vhutshilo hawe hoṱhe ḽi ne ḽa ḓo shumisiwa uri zwiḓivhiwe uri uyu muthu ndi nnyi ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma. Na u dovha hafhu u kono ṱumanywa na mvelele yawe ya vha fhasi.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u dzi tanzwa nga uri huvha hukho itelwa ubvisiwa tshika dzine wavha wo dzikwama hanefho ngadeni. Zwadovha hafhu zwavha zwa ndeme ngauri uvha ukho itela utanzwa na ubvisa zwitshili zwine zwavha zwi hanefho na zwinwe zwitshili zwine zwavha zwo vhangiwa nga zwikhokhonono zwine zwa tshila hanefho kana zwatshimbila nṱhaha muroho. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri uthome u ṱanzwiwe u itela uri ukone uḽea wo kunakisiwa hu so ngo vha na malwadze kana zwitzhili khawo na mivhili ya vhathu.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ro sedza kha sia ḽa zwiḽiwa uri zwiḽiwa musi utshi zwilugisa utea uvha woḓi kunakisa iwe muṋe, wa dovha hafhu wa kunakisa na zwanḓa, na iwe muṋe wavha wo kuna zwine zwa thivhela zwitshili kha zwiḽiwa nahone na vhathu vhatshiḓa u renga zwiḽiwa vhathoma vhasedza fhethu hau uri hokunana na hone na zwiḽiwa zwine wakho zwibika zwo kunana, nahone iwe muṋe wa bindu u kho rengisa zwiḽiwa wo ḓi kunakisa na.

Ndi vhona hu tshi tea u ambesiwa nga mvelele yashu. Tshandemesa nga maanḓa hadovha hafhu vhidziwa vhathu vhaswa navhana vhaṱuku vhane vhakho aluwa vha aluwe vha tshi ḓivha mvelele yavho nauḓi mvumvusa nga mvelelo yavho ngauri ndivhone vhathu vhane vhatea ubveledza mvelele iyi zwitshiya phanḓa vhadovha hafhu vhai gudisa na vhaṅwe vhano ḓoḓa murahu havho. Ndi vhona uri u funza vhaswa nga mvelele yashu na uvha gudisa maiitele a mvelele ndi zwone zwine zwaḓo thusa vhukuma na u vha itela vhuṱambo ho fhambananaho hune ha ḓovha hu tshielana na mvelele zwiḓo thusa vhukuma.

Ndi mitshino yoṱhe yo fhambananaho ine vhathu avho vhane vhakho tshata vha vhona zwo fanela. Rodovha hafhu rasedza uri ndi lushaka lufhio lwa munyanya. Arali hu munyanya wa zwamvelelo yashu ya tshintsu hungavha one malende, tshifase, na miṅwe mitshino ya mvelele, kana arali hu minyanya ya tshi zwino hungavha zwiṱepe zwo fhambananaho na mitshino zwitshi khoto bva kha dzinyimbo kana kha vhumvumvusi ho fhambananaho.

Nyambo dzine nda dzi ṱanganyisa musi ndi tshi amba ndi luambo lwa Xitsonga, Sipedi, isiZulu, isiXhosa na lungesi. Zwi tshi kho itiwa ngauri afha hune nda dzula hone hu dzula vhathu vha tshaka dzo fhambananaho vhane vha amba nyambo dzo fhambananaho, zwine tshiṅwe tshifhinga uri ni kono amba ni pfhane zwavhuḓi ni pfhesesane u tea u vha u tshi kho shumisa dziṅwe nyambo ngauri vhaṅwe vhathu vha vha vha sa pfi nyambo dza ndimi yau.

Ee, vha na zwiambaro zwinzhi zwiṋe vha nga khetha khazwo u fhirisa vha vhanna ngauri vhathu vha vhanna nga maanḓa zwine vha nga zwiambara ndi zwithu zwingaho marukhu malapfu na marukhu mapfhufhi, hu uri vhathu vha vhafumakadzi vha nga kona u ambara zwithu zwingaho marukhu malapfu, marukhu mapfufhi, dzi rokho, zwikete, dzi thaithi u ya nga hu fhambana hadzo lune zwa sia zwi tshi kho vha vhea kha ḽiga ḽa uri vha khou kona u khetha kha zwiambaro zwinzhi zwine vha nga ambara zwone.

Ndi tsha uri zwi nkhumbudza musi ndi tshi kha ḓivha muṱuku vhukuma hu tshi kha ḓi ḽiwa zwiḽiwa zwavhudi zwa sialala nga tshifhinga tshe vhakegulu vha vha vha tshi kha ḓi tshila fhano shangoni, zwino ndi tshi ṱanganedzwa nga zwiḽiwa izwo zwa sialala ndi pfha ndi tshi vha na tshihumbudzi itsho tsha zwiḽiwa zwe ndavha ndi tshi zwi ḽa kale nda pfha ndi tshi vha na dzangalelo ḽa u dovha hafhu nda zwiḽa futhi musi ndo ṱanganedzwa ngazwo.

Ndi zwiambaro zwingaho sa masheḓo, dzi rokho dza sialala, miṅwenda ya sialala vhu yo ambariwa na vhulunga na makunda nga maanḓa ro sedza kha mabuthanoni a sialala ndi zwone zwine vhathu vha vhafumakadzi vha ambarisa zwone izwo.

Ndi u bika tshidzimba ngauri a si zwithu zwo ṱoleliwaho nahone zwi ṱoḓa u itiwa nga maitele o teaho uri tshidzimba itsho tshi kone ubva nga nḓila ya vhuḓi ya sialala zwingaho u ṱoḓa mavhele o tiwaho a u bika tshidzimba, u ṱoḓa ṋawa, u dovha hafhu wa sinḓa thanga dzine dzo fanela wa dovha hafhu wa ḓivha na uri u tea u dzi shela lini wa lindela tshifhinga tshingafhani u itela uri tshidzimba itsho tshi vhibve, zwo sia zwi kha khaedu vhukuma naho ndi tshi zwiḓivha uri tshi itiswa hani fhedzi u ṱanganyisa zwithu zwoṱhe zwi vhe nga ngona u itela u tshi bika ndi khaedu vhukuma.

Musi hu tshi khou bikiwa nga tshigwada nga maanḓa tsho katelaho vhathu vha tshinnani na vha vhufumakadzini nga maanḓa tshifhinga tshinzhi vhathu vhane vha ṱoḓa khuni vha ya vha dzi rema vha dovha hafhu vha dzi fhanza vha dzi ḓisa ndi vhathu vha tshinnani, na u hwala zwoṱhe zwidodombedzwa zwine zwa lemela zwi ngaho dzibodo khulwane na u dovha hafhu vha viya ṋama vha dovha hafhu vha i tshetshelesa zwi vha zwi kha vhathu vha tshinnani. Vhafumakadzi nga maanḓesa huvha vha kha sia ḽa u bika zwiḽiwa izwo nga nḓila yo teaho na u vhona uri zwigoḓelo zwoṱhe zwine zwa vha hoṋe zwo ṱanzwiwa.

Maitele ayo ndi ane sa miṱani kana sa vhuponi vhaswa vha tea u dzula vha dzuliwa navho fhasi vha funḓedzwa uri musi hoḓa vhaeni vha tea u itisa hani kana u vha ṱanganedzisa nga nḓila ifhio, vha dovha hafhu vhone vha guda kha vhathu vhahulwane uri musi vhaeni vha tshi ḓa vha tea u zwi itisa hani kha u ṱanganedza vhaeni ngauri ndi mulayo wavhuḓi uri musi vhaeni vho enda vha ṱanganedziwe nga nḓila yone, ndi zwine vhabebi kana sa vhathu vha vhupo vha tea u zwi funḓedza vhana.

Ee, hu na zwiitela zwinzhi zwine zwa vhonala zwi songo tea kha vhathu vha tshifumakadzini zwi ngaho u ambara zwiambaro zwine zwa sia zwo vha fara lune zwi bvisela na zwiṅwe zwipiḓa zwa muvhili nnḓa, kana zwithu zwiṱuku zwine zwa bvisela zwipiḓa zwavho zwa muvhili zwi songo tea hu vhoniwa nga vhathu nnḓa, zwi vha zwi zwiambaro zwine a zwongo tea kha vhathu vha vhafumakadzi, ngauri zwi vhea tsireledzo yavho khomboni zwa dovha hafhu zwa vha ḓisela ha maṱo manzhi zwine zwi vha zwi songo tea uri vha zwi ambare na fhethu hune vha vha vho zwi ambara hone huṅwe zwi vha zwi songo tea uri vha zwi ambare.

Nṋe ndi pfhi Mashudu Makhuvha ndi dzula ngei Midrand kha ḓorobo ya Raberich ndi Muvenḓa. Nna ke nna Mashudu Makhuvha ke dula ko toropong ya ko Mindrand e ba i betsang ori ke Raberich ke dula le lapa laka. Minanghu Mashudu Makhuvha nghi hlalae Midrand edorobeni laseRaberich nghihlala nombdeni wami. Mina hi mina Mashudu Makhuvha nitsama a Midrand a joni kakasi leyi vai Raberich nitsama na vanhu valekaya ka mina.

Zwiambaro zwine zwa ambaresiwa minyanyani kha vhupo hashu ndi zwiambaro zwingaho, mashira, dzi rokho na dzi suthu nga maanḓa na zwienda zwa fomala ndi zwone zwine zwa ambareswa minyanyani.

Vhaswa vhanzhi vha musalauno a vha ambari zwiambaro zwo fanelaho nahone zwi ṱhonifheaho ngori vha ambara zwiambaro zwine zwa bvisela nnḓa mivhili yavho, zwine zwa sia zwi tshi ita uri vha songo ṱhonifhea nahone vhuḓifari havho hu vhonala hu tshi nga ri a vhu ngo tou ḓa nga nḓila sa izwi ku ambarele kwavho ku ko bva nnḓa ha nḓila.

Tshifhingani tshilapfu ndi zwiambaro zwingaho dzi hemmbe na marukhu malapfu kana na dzi suthu ndi zwone zwine zwa ita uri vha vhe vho ambara nga nḓila yavhuḓi i ṱhonifheaho na zwikipa zwavhuḓi zwo valeaho vha dovha hafhu vha zwo nyeledzea.

Ndi vhona u nga ri u shanduka ha tshifhinga na zwitaela ndi zwone zwo ṱuṱuwedzaho vhafumakadzi kha kuambarele ro to sedza kuambarele kwa kale ko vha ku ku ambarele kwa zwiambaro zwavhudi zwilapfhu zwo valeaho. Zwe zwavha zwi tshi ṱhonifhea ri tshi khou vhambedzana ku ambarele kwa ano maḓuvha kha vhathu vhaswa ro sedza uri vhathu vhaswa vha zwino vha ambara zwiambaro zwiṱuku nahone zwine zwo vulea zwa sia mivhili yavho nnḓa tshifhinga tshinzhi zwi so ngo to ṱhonifheaho zwavhuḓi nda dovha hafhu nda sedza uri zwo ṱuṱuwedziwa nga maitele ano a musalauno ane vha kona u vhona zwithu zwo ambariwa nga vhaṅwe vhathu vha zwi tevhedzela.

Tshifhinga tshinzhi arali vho lovhelwa nga mubebi hu sina maṅwe mashaka a tsini vha social worker vha ya vha dzhia vha vhaisa kha mahaya o fhambananaho ane a vha o iteliwa vhana vha sina vhabebi kana vhana vha zwi siwana uri vha dzule vha aluswe hone nga nḓila ya vhuḓi ine vhana vha tea u aluswa ngayo fhedziha arali mashaka ahone vhaṅwe vha aluswa ngavho.

Ndi zwa uri u tea u ambara zwiambaro zwitswu a lilela kana u itela munna wawe lwa miṅwedzi yo tiwaho u swikela a tshi ṱanzwiwa, ha dovha hafhu ha kona ha vha na dzi khuḓano nnzhi na u sumbedzana nga mini sa izwi miṱa minzhi musi vhafumakadzi vho lovhelwa nga vhanna huvha vhone vhaṋe vha ri vhafumakadzi avho ndi vhone vho vhulayaho vhana vhavho zwa sia zwitshi ḓisa dziphambano vhukuma muṱani.

Anga wana thikhedzo ya vhuḓi arali vha muṱa vha nga dzula nae fhasi vha farisana nae kha tshifhinga itsho tshine tshavha tshi si tshavhuḓi, vha dovha hafhu vha muṱuṱuwedza vha mutikedza vha mufha na mannḓa manzhi uri a kone u fhira kha tshiwo itsho o ṱanganaho natsho sa izwi uvha na vhathu vha tsini vhane vha ufha nungo zwi tshi thusa nga maanḓa ubva maṱunguni.

Ndi zwa uri ha ngo tea u pfhuka maga a u ila a kone u ilela munna wawe nga tshifhinga tsho tiwaho nahone ha ngo tea u ḓi dzhenisa kha zwa vhufunani kana na vhukonani ha vhufunani na muṅwe munna musi a tshi kha ḓi ila ngauri zwi vhanga masiandoitwa a si avhuḓi kha vhutshilo hawe na afho muṱani.

Ndi vhona zwi tshi nga ri u tea u fhedza ṅwaha kana mivhili a tshi kho ḓi lilela munna wawe musi asa to ḓi dzhenisa kha zwa vhafunani na muṅwe muthu ngauri zwi mufha tshifhinga tsha uri a fhole a rudze mbilu yawe na kuhumbulele kwawe kuvhe kwa vhuḓi nahone zwi songo to vhonala u nga ri u khou nyadza munna wawe ngauri a ṱavhanye a ḓi dzhenise kha zwa vhafunani zwezwo munna a tshi kha ḓi to fhedza u vhulungiwa.

U tea u ambara zwiambaro zwitswu na dugu ṱhohoni zwine zwavha zwi tshi kho sumbedza gole ḽo muwelaho na u dovha hafhu a vha a tshi khou ṱhonifha munna wawe sa izwi o vha a muthu we avha a tshi tshila nae lwa tshifhinga tsho tiwaho kana u swikela ene muṋe a tshi vhona ungari zwino ono fhola muyani.